Dumellana ka se re bonang rena le bothata ba kgaohile ya mobu. Le ha e le hore sena se bakwa ke phethoho ya maemo a lehodimo le dihwai ka mokgwa o d lemang ka teng. Di hoba le letsoho haholo ho kgoneho ya mobu. Jwanong re tla be re dutse jwanong, re hlalosa se kgale mekgwa e re ka hlalosa ka sebetsang ka yona hore re kgone ho boloka mobu o na.

Ho thusa baithuti hore ba thole motho o a ka ba fang bo bo tletseng hore ho sebetsaha jwang polasi. Ke tla kopa moholwane wa ka ya sebetsang polasi hore ha a fumane sebaka, a iponahatse mona sekolong, a tle a kgone a hlalosetse baithuti ka hore ho joang ho sebetsa polasing.

Tse ding tsa dinawa ke tla di rekisa. Tse ding ke utlwe ke dife basebetsi ba ka. Haele hore ho na le se tse di setseng, ke tla di nka hee ke dife batho ba dikobo di kgutshwane .

O tlamehile o setse pele ke hore o tlamehile o phehela motoho wa mabele. Ha so qetile ho pheha motoho wa mabele. So o kopanya le phoofo, e be so di burn a plek, mo eleng hore ho futhumetse hore mabele ao a hao le phoofo di kgone ho bela. E re ha se di betse hee obo sontso. Ho arohanya jwala le mabele. Ebe hee tlabe so qetile ho etsa jwala Sesotho.

Mohlang ke ne ke qala ho bona ho hangwa eh kgomo hore ho tholahala lebese, ile ya mmakatsa haholo ka mokgo ba nang le tsebo ka teng. Ebile le ka tsela eo le kgomo e sa kenya lwana ka hee nna ke ne ke shebile hore kgomo e tlare ha se kgomo , e ha ne hore ba batsomi baeti ba yona .

Seo le tlamehileng ho se etsa pele ke hore le tlamehile ho enta diphoofolo tsa lona. Mme le sa kopanya diphoofolo tsa lona, le diphoofolo tsa borapolasi ba bang. Ka hee le sa tsebe hore tsa bona ba di entile na.

o ka fumana diphoofolo tsa ho tshwanang le hlapi e bitswang cray fish. O ka e bile ra fumana le tse ding hape diphoofolonyana tse ding le hore ke dihlapi, mme makgowa a di bitsa seafood. Ho raa hore dijo tsa lewatle. Ke tsona diphoofolo tse ding tseo ka di fumanang moo.

Dikolo tsa metse toropong ha di rute ka temo ka lebaka la hore batjha ba di metsi toropong ha ba ho ithuta ka temo. Le leng la mabaka a hore ba sa rate ho ithuta ka temo, ke hore metse toropong naha ya hore baka ea ba teng. tholahale bonolo.

Ha ne ke na le naha, ke ne ke sa ahead of fapaneng ho yona. Ha ke qeta ka le itlisetsoa batho . Ka hee matsatsing ana, batho ba bangata ba hloka o ka ho hira ba patela ka lebaka la hore batho ba bangata ha ba kgone ebile ha ba na matla a hore ka .

Tjhe, nna ke a hana hore ditholwana tsa Ms Mosia di rekiswe mona Afrika Borwa e le hore le rona re na le tsona. Tsebo le bokgoni ba ho jwala le ho lema ditholwana tsena re ka fofa batjha hore le bona ba kgone ho timela ba rekise. Ka he re na le bothata ba mesebetsi mona Afrika Borwa.

E eletsang sona mabapi le basebetsi ke hore o tlamehile o fumane basebetsi ba tshepahalang, o fumana basebetsi ba tshepahalang. O ka botsa rapolasi ba bang hore ba bue le basebetsi ba bona ba tshepahalang ba e le hore ba ka se kgone ho thusa hore ba o fumanele basebetsi le wena ba ba tshepahalang. Jwale ka bona Se seng sona so ka se etsa ke hore o ka nna hape wa bua le baetapele ba setjhaba, ba tshwanang le baruti le makhanselara hore ba o tholle batho ba ba sebetsang, ba ba tshepahalang ebile ba tlo sebetsa hantle.

Ho etsa phoofo ya poone o qala o nke poone o e sile, e re ha se o e sitse he, o fumane phoofo. Ka phoofo ena o ka pheha papa, ebile o ka peha le motoho.

Menyetla e di-college le di-university e ka e fang setjhaba ka tsa temo ke hore e ka ba fa tsebo le bokgoni ba hore ke motho e sebetsa jwang. Ebile e ba thuse le ka thuto tsa ditjhelete hore ba tle ba kgone ho tsamaisa dipolasi tsa bona ka tsela e phethahetseng.

O tlamehile ho ela hloko hore sepalangwa seo o se sebedisang ho rwala dihlahiswa tsa hao se phetse. Ka hee o sa batle mathata ha se le le tseleng. Ka he, o batla hore o fihle esale nako mmarakeng. Sa bobedi, o tlamehile ho dula o le malalalaotswe ka he ho na le mashodu mmarakeng a batlang ho utswa diphahlo le di dihlahiswa tsa hao.

Dumela, ntate. O bua le ntate Motshwane . Ke botsa ka dipampiri tse re tlamehile ho di fumana re le setjhaba sa Mahata Pere, toropong ya Motsweding. Ke ne ke botsa hore ekaba re ka di fumana neng, ka se re batla ho sebetsa lefatshe hore re kgone ho aha matlo.

Mathata ao batjha ba shebaneng le ona mesebetsing ya temo ke hore ha ba fumane tshehetso e tswang pusong. Tshireletso ena e ne e ka ba thusa hore ba fumane le lefatshe leo ba ka lemang for lona. Ebile ba fumane le tjhelete e ba ka kgonang ho lefa basebetsi le ho reka diphoofolo tse di tla ba thusang ka teng .